Ndzi nga ha va loyi ni hlawulaka ngopfungopfu swo fana ni swibelana swi va leswi swi pfunaka leswi humaka eka Vatsongo swi va leswi pfunaka ngopfungopfu eka ku ndlandlamuxeni ka ndlela leyi vacini kumbe vayimbeleri va endlaka evuyimbeleri bya vona ha yona nakambe swa saseka swinene eku va loyi vanhu vo tala va va lava cinaka va mbale swibelana swo swi endla leswaku ndhavuko wa hina tanihi Matsonga wu va lowu yaka mahlweni nakambe xin'wana lexi ni nga xi hlawulaka i ku va loyi ni hlawulaka ncino wo fana na Makhwaya u kuma leswaku vanhu va nga ha cina va cina ntlangu wa Makhwaya lowu na wona ku pfa loyi yisaka ndhavuko emahlweni swi va leswi swi hluvukisaka South Afrika-Dzonga ikhonomi ya yona.

Ni un'wani wa vanhu lava va tlangelaka ngopfungopfu Paseka Paseka yi va leyi hi pfunaka hi valava hi xiyeke nkoka wa leswi Yeso Kreste a hi endleleke swona ku nga gandzelo ra nkutsulo leri a hi nyikeke rona leri kombisaka leswaku Yhovha Xikwembu wa swi rhandza leswaku hi valava hi kotaka eku kuma evutomi lebyi nga heriki e nkarhini lowu taka se swoleswo swi va leswi hi pfunaka ku va lava hi xiyeka ku katsa ni ku dyondzisa vanhu van'wanyana hi ndlela leyi paseka yi nga ya nkoka hi yona eka hina tanihileswi xiendlakalo lexiya xi endlekeke eka malembe yo tala lama hundzeke kambe xa ha hi khumba na namuntlha ni un'wana wa vanhu lava tlangelaka paseka.

Ndzi nga ha va lweyi ndzi vulavulaka na yena ni n'wi byela leswaku ka lembe leri a ndzi khomeli ni rivaleli nakambe ndzi nga ha tlhela ni va loyi ni tshembisaka leswaku eka lembe leri ndzi ta ringeta ku tsundzuka leswaku ndzi nga ha ri rivali nakambe so ndzi nga kombela hi ndlela yeleyo leswaku va ni rivalela.

ha va loyi ni yimaka na vona ni vula leswaku hakunene i wo xavisiwa tanihileswi minkarhi leyi hi hanyaka ka yona u kuma leswaku vo tala va swi endla bindzu va va lava va lavaka mali ya le henhla ngopfungopfu vatswari va va lava koxaka mali ya le henhla ehenhleni ka vana va vona lava tekiwaka swo leswi swi ni veka kahle rivaleni ku hakunene va le bindzwini va la ku xaviseni ka vana va vona.

Eya ni nga ha vula leswaku loko va ndzi languta eka mina va va lava vonaka e e xikombiso lexinene tanihileswi ndzi ti khomeke kahle ndzi nga endli swilo leswi humaka endleleni kambe ndzi tirhaka hi matimba leswaku ndzi wundla e ndyangu wa mina.

A nga va loyi a tekiwaka tanihi xikombiso xo biha tanihileswi a ti nyiketeleke ngopfu eka ku nwa byala nakambe a nga tirheki so vanhu va nga n'wu teka a ri xikombiso xo biha tanihileswi a endlaka swilo swoleswo kambe loko a ri loyi a tirhaka a ta va e xikombiso lexinene eka vanhu vo hambanahambana leswi vulaka leswaku eka xiyimo lexi a nga ka xona sweswi tanihileswi a nga tirheki a ri ni malembe lawa tlulaka forty u va loyi a tekiwaka a nga ri xikombiso lexinene tanihileswi a ti nyiketeleke eka byala.

to endle swilo tanihileswi ni loveriweke hi munghana wa mina xo sungula tanihi ndhavuko u kuma leswaku vanhu vo tala va va lava zilaka va lava zilaka xaka kumbe munghana wa vona se na mina ni nga ha vona leswaku i yin'wani ya tindlela leti ni faneleke ni va lweyi ni yi tekelaka leswaku ni ta va exikombiso xa kahle swa tikomba leswaku hakunene ni ni gome hikwalaho ko lahlekeriwa hi munghana wa mi.

Tanihi leswi xihlangi xa ha ri ki xitsongo ku vuriwa leswaku xi fanele xi tshama endlwini xi nga voni xi nga se voniwa hi vanhu kumbe vaakatiko tin'hweti tinharhu ndzi nga ha vula leswaku xikongomelo xa leswaku xi nga vi loyi xi voniwaka hi vanhu ku ringana tin'hweti tinharhu ku nga ha va ku xi tshama endlwini tanihileswi xi nga ha khomiwaka hi mavabyi loko xo tshama ehandle kumbe ku biwa hi moya se ku vuriwa leswaku swi nga va swinene leswaku xi va lexi tshamaka endlwini ku kondza xi kulanyana swoleswo swi veke rivaleni ku vatswari kumbe ndhavuko wa Vatsonga va khathala hi vuhlayiseki bya n'wana nakambe swi nga endleka leswaku u kuma swa ku tani lexi nga ha ri ki xitsongo ku chaveriwa e vanhu lava nga xi khomaka hi ndlela yo biha exihlangi xexo.

Hi ku ya hi mina a ni pfumeli ngopfu eka mindhavuko kumbe minkhuvo yo basisa wu basisa khombo tanihileswi ndzi nga un'wana wa timbhoni ta Yehovha Xikwembu hina a hi pfumeli eka mindhavuko yo fana na leyi kambe hi pfumela eka swilo leswi swi tsariweke eBibeleni

Vukreste i vukhongeri lebyi byi humaka eka Yeso Kreste kumbe vanhu va kona va pfumelaka ka yeso kreste nakambe Vukhatoliki a ku ri khale ku ri ni Vukhatoliki lebyi a byi ri kona Yeso Kreste a nga se va kona laha misaveni u kuma leswaku Vukhatoliki a byi pfumeli ngopfu malungana na Yeso u kuma leswaku vukhatoliki i byin'wana lebyi byi nga endla leswaku Yesu a dlayiwa eminkarhini leyi hundzeke tanihileswi a yisiweke eka vafumi vo vo hambanahambana lava a va ri varhangeri va Catholic nakambe Vukhatoloki byi pfumela ngopfu eka milawu ya Muxe hi ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona kambe Vukreste byi pfumela eka milawu leyi siyiweke hi Yeso Kreste.

No hi ku vona ka mina Vukreste ni ndhavuko a swi nge hanyi swin'we tanihileswi Vukreste byi ti tshegeke hi tidyondzo leti Yeso Kreste a ti siyeke kumbe tidyondzo to pfumela eka Xikwembu lexi ku nga xin'we xa le etilweni Yehovha kambe ndhavuko vanhu vo tala va pfumela eka vakokwana vanhu lava va feke khale ku katsa ni ku phahla ku hlahluva i swilo swin'wana leswi mindhavuko yi pfumelaka ka swona nakambe hi xiya leswaku ndhavuko wu lwisana na tidyondzo leti Yesu a ti siyeke eminkarhini leyi hundzeke mindhavuko yi lwisana na leswi Yehovha Xikwembu a swi lavaka.

Wansati eka ndhavuko wa mina wa Matsonga u languteriwile leswaku ku va yena loyi a khathalelaka vana a hlayisaka vana tanihileswi wanuna a hambitaka a va loyi a ya ka entirhweni leswaku a endla leswaku ekaya swi koteka leswaku ku dyiwa ni nga ha vula leswaku wansati hi yena loyi a nga na vutihlamuleri byo hlayisa vana ekaya loko tatana a ri karhi a endla mali.